Indawo yokunakekela kwemigwaqo kumina wonke umuntu osebenzisa umgwaqo kwamele ayenze isiqiniseko sokuthi uyanakekelwa, kodwa ngale uhulumeni yena ngokuthi kunalokuya futhi abakuthiwa yi-VAT noma i-TAX, yena nje umgomo nombandela wawo lowo ma-TAX nama-VAT ukuthi awunakekele. Kubaluleke kakhulu ukuthi umgwaqo uphephe iy'ngane, imindeni yethu iyisebenzisa mihla neyamalanga le.

Ngolunye usuku ekuseni ngiya emsebenzini ngagibela itekisi, itekisi ithe uma ihamba la emgwaqweni kwatholakala ukuthi khona isalukwazi esizama ukweqa umgwaqo kepha siyatotoba, umshayeli nango-ke manje sekayasithuka isalukwazi sabantu nje ekuseni. Kwangiphatha kabi kakhulu lokhu ngokuthi nami lapha ekhaya nginogogo kushukuthi naye ugogo wami makadlula lapha ukuxhashazwa kanje, bamkhumbuza umshayeli ngamthethisa ngaphinde ngamkhumbuza ukuthi naye uzalwa umama naye futhi uyoba ixhegu ngelinye ilanga.

Izinzuzo zokubambisana ukuthi umuntu uphuma emnyango imoto imeme lapho emnyango, imthathe ize iyomfikisa le emakhaya nakhona iphinde imshiye emnyango. Okuhle-ke ukuthi nabasuka ngale emakhaya uma ngabe ensimini kuthelile banokusiphathela ngokuthi manje kuba lula nokuthwala ngokuthi imoto isuke, imthathe emnyango khona lapho ekhaya izophinda imubuyisele ngapho. Izihibe eyi kule yimoto ngezinye iy'nsuku nakuba ney'ngozi uthola mhlawumbe kunamalunga amane noma amahlanu kuyo leyo moto, ithola ingozi nje cishe nje umndeni lapho uphelele eyi kusuke kube kubi kakhulu.

Ngokwami ukubona ukuze ube yisithuthi somphakathi kwamele nje ube umuntu obekade owaziwayo nje ukuthi unomoya ophansi akuyena umuntu womoya ophezulu, umuntu othanda izimpi. Mhlawumbe okokuqala ukuze ube isithuthi kwamele ube ne-character reference, nemininingwane yakho ibe mhlawumpe nangabe kunenkantolo noma i-ofisi la kungagcinwa khona imniningwano, kuzanywe futhi ukuboniswana ukuthi yini okunye okungadingeka. Heyi ngukuthi nje okungisabisa kakhulu ulaka labo la bantu abathuthayo ngokuthi umuntu makasebenzela imali, heyi kugcine imali kuba yiyo eza phambili.

Hhawu, ematekisini okokuqala nje, umshayeli makafika akafuthiswe sibone ukuthi mhlawumbe akadlanga amponjwana. Okwesibili, imoto iyahlolwa, amabhreki, amathaya konke nje kuhlolwe, kuhanjwe nakumasevisi, nasemgwaqweni kube nomudwa wokuthi nje asindluli mhlawumbe ku-eighty kilometers noma sixty kilometers per hour, nabagibeli kube nendawo la nabahlukumezeka bangabika khona.

Iyinhlelo zokuthutha zisabaluleke kakhulu le emakhaya ngenxa yokuthi le emakhaya o-Uber abakagcwali eGoli, hhawu ngapha kukhona u-Uber nje noma uwedwa ungavele uyihambele uye noma yikuphi la ofuna khona.

Umbuzo wami wokuqala ingaba ukubuza ukuthi, la bantu abaphiwa le misebenzi yokuvala imigodi, ingabe bayazi ukuthi umgodi uma bawuvala kuyothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi uqale futhi umoshakale? Ngokuthi engikubonile kuba sengathi bawuvala bangasebenzisi izinto zezinga eliphezulu, uthola lokho nje kungakapheli nje mhlawumbe iy'nyanga ezimbili wona lo mgodi ovaliwe uyaphinde futhi uyavuleka. Manje nangibuza imibuzo enje ukuthi ngabe bayazi ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani ngisuke ngifuna ukubona ukuthi bayayazi yini lento abayenzayo, noma nje kuyenziwa sobona phambili.